Go bua bonnete fela, ga ke ise be ke palame sefofane. Mme nka eletsa go se palama mo dijareng tse di tlang.

Nna ee, ke toro ya ka go ka palama sefofane. Ke ka rata go palama sefofane sa Fly Emirates ka gonne se bonagala se kgatlisa tota ebile se sireletsegile.

Go fofa kgotsa kwa nageng ya ga eno go ya kwa Nigeria, book-a sefofane go tswa kwa boemelafofane jwa lefelo la gaeno. Go ya kwa boemelafofaneng jwa boditšhabatšhaba jwa Nigeria jo bo tshwanang le jwa Murtala Mohammed kwa Lagos. O bo o tsena mo inthaneteng kgotsa kwa boemelafofaneng o fete ka tshireletso, o batle ya gago, o palame sefofane mme morago ga go tsena, o ye kwa o batle merwalo le kwa bofalading. Fa o tsena mo Nigeria, bontsha phaseporoto ya gago kwa lephateng la bofaladi. Bolela gore o na le dilo dife. O bo o tswelela ka go tsaya morwalo le go tswa.

Dilo tse ke di ratang ka dibese, ke gore di tsamaya ka nako ebile ga di dikologe jaaka ditekisi.

Ga ke ise ke nne le kerata eo e botlhale ka gonne dibese ga di sa tlhole di bereka fo ke nnang teng.

Selo se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke gore a tlhomphe batho ba e leng gore wa ba pega. A tsene ka nako. A seka a emelwa diura le diura a sa tle. A ye tirong a sa itshiela.

Dikotsi tse di ka nnang teng ka strike-e sa dibese kana strike fela, ke go gobatsana ga batho kana go bolaana ga batho. Strike-e sa dibese se ka ama batho ka gore batho bangwe ba ka se kgone go ya tirong segolo jang ba ba setseng ba rekile dikarata tsa dibese. Kgotsa ba tla be ba sena tšhelete ka letsatsi le gore ba ka patela tekisi gore e ba ise tirong. Seo se raya gore ba ka se kgone go ya tirong ka letsatsi leo ka gore ga ba na tsela e leng gore ba ka ya kana ba fitlha tirong ka yona.

Dibese di tsamaya ka thulaganyo e e tlhomameng gore di kgone go dira sentle ka boikaelelo jwa go lekalekanya go goroga ka nako le go sa bone le pele ga pharakano.

Ee, go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese ko ke nnang teng. Bapagami ba bile ba amega ka gonne go ne go thibile ditsela. Seo se raya gore ga ba kgona go ya tirong. Bangwe ba ne ba ya sekolong mme ga ba kgone go ya sekolong ka letsatsi leo.

Ke nagana gore ka gonne ditsela tse dingwe ga di tsamaege le gore go ya ka gore batho ba palamela ba le bantsi kae.

Se se raya gore tšhelete kana madi a ke palamang ka one bese a oketsega le ona.

Nka e fa robedi ka gonne tota bese e nkgatlhela gore e tsena ka nako, ga e dikologe ebile tlhwatlhwa tsa yone di ko tlase.

Se ga se ntsee sentle ka gonne bese e nkgatlhela dilo di le dintsi. E tsena ka nako segolo-segolo. Ga o eme, ga o dikologe, e go isa ko o yang teng. Ke fela e ema fela fa e tshwanetseng go ema teng. Ga e ba sa tlhole e tsamaya e le gore e a emisiwa go raya gore jaanong motho o tshwanetse go boela ko go palameng dithekisi tse eleng gore di tla dikologa ka wena pele di ka go isa ko o yang teng. Ga di tsamaye pele ga di ka tlala. Bothata ba tsone ke jone joo.

Ee, segolo jang ga o ya ko lefelong le e leng gore ga le kgakala. Mme ga go le kgakala, ke gore motho a ka tsamaya ka thekisi kana bese.

Matshwao a tsela a ke a itseng a ke a dirisang gangwe le gape ke letshwao kana matshwao a go ema. Le lone le ba tsamayang ka dinao. Ke one a ke phelang ke a dirisa kgapetsa-kgapetsa ka gangwe le gape.

Batsamaya ka dinao ba lebana le dikotsi tse di tswang mo dikoloing tse di jaaka go thulana le dikoloi. Bogolo jang fa ponagalo e le kwa tlase kgotsa bakgweetsi ba itewa tsebe. Le go tswa mo dikotsing tsa tikologo tse di jaaka maemo a a sa siamang a tsela kgotsa go netefatsa pabalesego, batsamaya ka dinao ba tshwanetse go tsamaya mo ditseleng tsa maoto kgotsa ba lebagane le pharakano fa go sena ditsela tsa maoto. Ba apere diaparo tse di phatsimang kgotsa tse di bonaletsang mme ba dirise ditsela tse di tlhomilweng tsa go kgabaganya.